Bhotani manene nani manenekazi. Ndize apha phambi kwenu ngoba ndibone inyala eliqangisileyo loba abafundi abathile bonakalisa izixhobo ezi zisetyenziswayo ukuba nina nize nitye. Manene, mandinikhumbuze esi sikolo esi kudala saba khona yaye sisazawuqhubeka sibe khona. Ngoko ke ezi zixhobo nizonakalisayo kulindeleke ukuze ze zisetyenziswe ngoosisi benu nobhuti benu abancinci kunye nezenu iintsana. Ngoko ke manene nani manenekazi ndiyacela mani khanirhoxiseni unyawo kulo mkhuba niwenzayo nicace mani uba ningabantu.

Ukuze baphile ubomi obude balindeleke ukuba badle batye amachiza namayeza abawanikwa ngugqirha osemthethweni ngokwemiyalelo yakhe bazilolonge rhoqo, batye nokutya okusempilweni.

Uxa ndandigula ndinentloko eqaqamba ngolona hlobo olumangalisayo waze wathi umama ondizalayo mandisebenzise ikhala. Ndaye ndalithatha ke ndalisebenzisa ngoba ngaphambili ingcebiso zakhe bezisebenza, kananjalo ke nakwelo tyeli zaye zasebenza.

Kungokuba ingcali yezokutya yona ikufundele umsebenzi wayo kodwa ke kwi-intanethi kugcwele izimvo ngezimvo, ezinye zisuka kubantu abafundileyo kananjalo ezinye zisuka ebantwini abacinga bayazi.

Ndicinga bubonisa ubunkenenkene nehlazo ngokuba nangona zingafani kodwa ke sonke sinazo iingxaki yaye xa uyindoda kufuneka uqine, ube yinto yokubambelela ebantwaneni nasesapheni lakho. Ngoku xa uzobonisa ezi mpawu ude ubonwe ngabantu uba unoxinizelelo lwengqondo, hayi bubunkenenkene obo sibali. Hayi, andizazi iimpawu uba zingayenza kanjani ukuyiphelisa.

Ndingaya ngokuba ezinye izigulo ziye zisombululeke ngenxa yokuba wena usisigulane uyayithemba le ndlela unyangeka ngayo. Bathi ke abafundileyo yi-placebo effect.

Kuxa sasisedolophini enkulu eMthatha ndaze ndathi kumhlobo wam, mhlobo wam, faka isifonyo faka isifonyo sakho ndicinga uba ulibele phofu. Waze wathi yena xa ephendula, jonga abantu bonke bafake izifonyo zabo into exela ukuba xa thina sobabini singazifakanga sisakhuselekile ngoba umntu onoba unaso esi sifo okanye le ntsholongwane kakhovidi usikhusele.

Ukuba bendingumcebisi kwikliniki bendizawuya kumphathi wekliniki ze ndifike ndicebise yena ukuba mhlekazi okanye nenekazi, ndicela kwesi sikhundla sam ufake aba babe ngamaxhoba amabhinqa. Khona ukuze xa bethetha nala amaXhosa amaxhoba bavane baqondane bacebisane, emcebisa ngento naye asuka kuyo waze waphumelela kuyo. Mna njengandoda andicingi uba ndingakwazi ukucebisa okanye ndithembeke kwibhinqa ndiyindoda exhatshazwe yindoda. Ngeke sibali.

Ndicinga umahluko akakho okanye ukhona, into nayo kuxhomekeke kwisigulane esi ukuba sikholelwa kangakanani na kweli chiza lisinikwayo ngugqirha okanye igqirha. Mna eyona ndlela indisebenzele kakhulu yile yesiNtu ngoba apho ndihlala khona izibhedlele zikude kakhulu nekliniki.

Mhlobo wam uba ndikhumbula kakuhle wena wedwa zange nangenye imini wafundela ukuba ngugqirha okanye ube ngumongikazi. Ndicinga uba mhlekazi ayikwazi uba uxelele umntu oyifundeleyo le nto uba hayi mhlekazi, uzawufa and siza kungcwaba thina. Uzawufa siza kungcwaba thina then laa ntombi yakho uyithandayo, ishiyeke ityiwa ngamajita. Bhadla mhlekazi, yitya amayeza la. Tyhini!

Emveni kokuba kube khona intlekele zafika ke ipharamediki. Ndamangaliswa ngendlela ezazisebenza ngayo ngoba zazisebenza ngokukhawuleza ngokungxamiseka kodwa ke abantu baphila, baphila.

Njengabahlali sinokutyikitya isicelo ze sisithumele kusodolophu simbungaza ukuba makasizisele oogqirha bempilo yengqondo.

Ayanceda ngokuba xa unintsi lwabahlali lugonyiwe loo nto iyoxela uba intsholongwane leCOVID-nineteen inamathuba amancinane kakhulu ukuba isasazeke. Yaye loo nto izobuya ikhusele aba banamajoni omzimba ankenenkene ukuquka abantu abadala nabantwana abancinci kakhulu.

Xa umntu enesifo soxinezelelo lwegazi kufuneka atshintshe indlela atya ngayo. Kufuneka angayityi into enetyiwa kakhulu yaye kufuneka asele amayeza wakhe rhoqo njengokuba ugqirha okanye umongikazi emyalele.

Ndicinga ukuba urhulumente usenokuza nephulo elinjongo ukulumkisa yaye lifundise uluntu oluhlala ematyotyombeni ngendlela umlilo ungaphembeleka ngalo. Ukuquka ukushiya amakhandlela engacikwanga, iintambo zombane ezivelileyo kunye nomatshisi obekwe apho abantwana abakwaziyo ukufikelela khona ze bona abantwana badlale ngawo. Makaze nephulo urhulumente.